Nḓuhu ndi dziṅwe dza zwiṱavhiwa zwine zwavha na mushumo muhulu kha zwiḽiwa zwashu, dzi dovha hafhu dza vha na makete wavhuḓi ri vhudzekani ngaha maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu. Hu shumiswa maḓi ha shumiswa na na nḓuhu, uḓo thoma ngau gwa dindi wa shela mbeu ya nḓuhu wa fukedza ubva hafho u ḓovha u tshi sheledza uri zwi kone u mela.

No no vhuya na ḓi wana ni tshi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha ri vhudzekani ngaha tshenzhemo yaṋu, ndi zwa vhukuma ndo noḓi wana ndi tshi khou ḽa ndi mukapu une wavha na pfhushi une wa fhaṱa masole a muvhili wa muthu, zwi tshiya ngahe wa itiswa zwone.

Ni ḓivha mini ngaha makhaha, ndi ḓivha uri a shuma zwithu zwinzhi muvhilini wa muthu.

No no ḓi wana ni tshi khou lima kana u ṱavha gurowu ngomu tsimuni yaṋu, ri vhudzeni ngaha maga ena a tevhedza musi ni tshi khou ṱavha, hayi athi athu ḓi wana ndi tshi khou ṱavha gurowu.

No no vhuya naḓi wana ni khou ḽa dzi weet bix, nodzi lugisela hani, thi athu ḓi wana ndi khou dziḽa.

Ri vhudzekani zwine na zwiḓivha nau ṱalukanya nga ha jungle oats, ni fhindule no lavhelesa zwithu zwe zwa shumiswa kha u ita mukapu wonoyo. Athi thu ṱalukanya tshithu ngaha jungle oats, ngauri athi thu ḓi wana ndi tshi khou i renga kana ndi tshi khou iḽa.

Ri vhudzeni ngaha zwiṅwe zwa zwithu zwine na zwiḓivha ngaha mutshelo wa kiwi, athi ḓivhi tshithu ngaha kiwi thi ḓivhi na uri kiwi ndi mini.

Ni shumisa maapuḽa kha mini na mini nga nnḓani ha u aḽa sa mutshelo, ndi a shumisa kha uita saḽadi nda dovha nda a shumisa nga uto a buḽenda ndi tshi khou ita dzhusi.

Ni tshi tou humbulela dzhusi kana tshikwatshe tsha maswiri tshi itiswa hani, hu shumisiwa maswiri na swigiri.

Vhaṅwe vhathu vha fuwa mbudzi uitela mafhi ngeno vhaṅwe vha tshi dzi fuwa uitela ṋama, kha vhupo ha mbudzi dzi shumiswa hani, nahone ni vhona unga vhathu vhanzhi vha fanela u humbula ngaha udzi fuwa. Ee ngauri mbudzi dzi shuma kha zwithu zwo fhambananaho, zwi zwi shuma kha vhurereli dza dovha dza shuma na kha uto ḽiwa sa tshisevho.

Tshanduko ya kilima i thithisa hani nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽothe nau kwama hani u wanala ha zwiḽiwa, zwi thusa uri vhathu vha wane zwiḽiwa nga nḓila yo leluwaho.

Ndi zwifhio zwithu zwiswa zwine zwa nga ita uri nḓisedzo dza vhulimi dzi kone u konḓelela tshanduko ya kilima, ndi ngauri vha vhathu vha vha nau pfhesesana.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha zwiito zwa kilima zwi kwama hani mitengo nau swikelela ha zwiḽiwa, zwi ita uri mitengo ya zwiḽiwa ivhe nṱha vhukuma vhathu vha balelwe nau zwi swikelela.

Usa tsireledzea ha zwiḽiwa zwi tshi khou ṱuṱuwedzwa nga kilima zwi kwama hani mvelelo dza mutakalo wa tshitshavha, zwi vha kwama ngauri zwiḽiwa ndi zwone zwire na vhutshilo, ungasi kone u dzula u saḽi zwiḽiwa nahone na zwiḽiwa zwine zwa itwa zwivha zwina mutakalo munzhi.

Mutsiko wa zwiḽiwa ubva kha tshanduko ya kilima zwi engedza hani khombo ya malwadze a tshimbilelanaho na zwiḽiwa, ngauri vhathu vha ḓovha vha tshi vho ḽa na zwiḽiwa zwi songo ṱoliwaho, ngauri zwiḽiwa zwo ṱoliwaho zwi ḓovha zwi tshi khou balelwa u swika vhathuni.

Ndi zwifhio zwiṱirathedzhi zwa mutakalo wa tshitshavha zwine zwa nga fhungudza masiandaitwa a vhuḓifari hau ṱahela ha zwiḽiwa, ndi nga murahu ha musi vhathu vha tshi khou renga zwiḽiwa zwine zwa vha zwa mashopho mahulwane o ṱoholiwaho, uri navho vha kone u wana zwiḽiwa zwi tshi khou bva kha mashango maṅwe zwi tshi ḓa ngeno. Ngauri vha ḓovha vha tshi khou sapota, nahone vhathu vha fanela u renga zwiḽiwa vha sa zwi tambise, hu uitela uri vha kone u dzula vha na mitakalo yo fhelelaho.

Mutakalo wa muhumbulo wa vhalimi na vharengi u kwamea hani nga khaedu dza zwiḽiwa dzi tshimbilelanaho na kilima, u kwamea ngauri zwiṅwe zwa zwithu zwine vhalimi vha zwi shumisa, vha vha vho tou zwi renga kha mashopho a kone u rengisa zwiḽiwa, zwine arali ha ngavha na kutshimbidzele kusi kwa hone kwa kilima zwi ḓo ita uri hu balelelwe uvha na ndimo kha vhathu vha konaho u lima zwithu zwithu zwi thusaho mutakalo.

U shandukiswa ha kilima zwi fhungudza hani pfhushi kha zwimela zwa zwiḽiwa zwa ḓuvha na ḓuvha, zwi fhungudza ngauri zwithu zwinzhi zwi nyoraho zwiḽiwa uri zwi kone uvha na zwi anwa zwivha zwi tshi khou bva kha sia ḽa zwiḽiwani.